Ndi nga thoma u ṱoḓa thuso kha vho ramabulasi vha tsini hanefha vhuponi ha hashu musi ho sala miṅwedzi mivhili uri maṱamaṱisi a thome u ṱavhiwa ndi ḓivhe uri ndi ṱoḓa mini uri ndi kone u ṱavha maṱamaṱisi, na u dzhena kha internet ndi ṱoḓe thuso hone.

Vhulimi vhu thusa tshitshavha tsha hashu uri ri sa tambule siani ḽa zwiḽiwa zwi nonga miroho, mavhele o ita migayo, na mitambo, ende zwi ri thusa kha uri ri sa ṱwe lavhelela uri muvhuso u ḓo ri ḓisela zwiḽiwa tshifhinga tshoṱhe, ha dovha ha thusa hafhu kha uri ri wane mishumo masimuni a vhathu vho no ḓi kona.

Ri na zwiimiswa zwo vhalaho zwine zwa thusa u ḓisa nḓisedzo ya vhulimi zwingaho Limpopo Department of Agriculture and Rural Development, i thusa nga maanḓesa vhalimi na u fha dzi tshelede kha vhathu vho no khou gudisiwa vhulimi, ra vha na Department of Agriculture and Rural Development nayo i thusa kha u alusa vhunzhi ha vhavenḓa, ra vha na Agricultural Research, yone i thusa kha vhathu vhane vha khou ḓo ita zwa u fuwa, ndi dze dzo dzine nda dzi ḓivha, na Land Bank, ndi bannga ya u thusa hanefha venḓa kha zwa vhulimi.

Zwo fanela uri vhashumi vha mabulasini vha dzule mabulasini ngauri vha tshi, ḽi tshi kovhela vha tea u sedza uri zwine vha khou zwala kana zwine vha khou ṱavha a zwi ngo dzhenelelwa nga dziṱhoho kana mapfheṋe a zwi ḽa, ha dovha hafhu zwa thusa uri vha vuwe nga matshelonitsheloni hu sathu fhisa uri ḓuvha ḽi sa thu ṱavha vha tsheke mabulasini.

Ee, kha vhalimi vhaswa vha tea u puḽana na u pfhesesa tshifhinga, na khalaṅwaha u itela mbuye, u itela u fhungudza khombo ya zwimela, u fana na mavhele arali vha a ṱavha nga tshifhinga tshi si tshone anga si ite or khalaṅwaha i si yone.

Ee, u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri dokotela wa zwifuwo a dzulele u ḓo tsheka zwifuwo ngauri zwiṅwe zwifuwo zwi nga vha zwi na malwadze ane anga fhirela kha zwiṅwe zwifuwo, ende zwi thusa nga maanḓa kha zwifuwo zwine zwa ḽiwa dziṋama dza hone kana zwine zwa vha zwi khou mamisa uri malwadze a sa fhirele kha zwiṅwe zwifuwo.

Ya zwiḽiwa ngauri dzithanga dzine ra zwala ngazwo zwiḽiwa, mapfhura ane ra shumisa one u zwala zwiḽiwa zwi vha zwo ya nṱha, zwi ita uri na mitengo ya zwiḽiwa i ye nṱha ngauri dzithanga dzi vha dzo ya nṱha.

Vhulimi vhuṱuku vhu nga thusa nga uri vhathu vha masimu muhulwane vha lime zwiḽiwa zwine vha nga rengisela kha mashango maṅwe na mashopho, zwi nga ita uri vha wane dzitshelede, zwa ita uri na vhathu vha hanefho hayani vha wane mishumo musi vha tshi khou rengisela kha mashopho maṅwe mahulwane.

Malwadze o nonga COVID o vhanga uri vhalimi vha sa lime nga tshifhinga. Ha vha na malwadze anea a zwithu zwa u fhufha ane a zwa ḽa miroho kana mavhele, vha tea u vha vha na mishonga ya u fafadzela tshifhinga tshoṱhe musi vha tshi fhedza u lima uri zwimela zwavho zwa sa, zwa sa vhaisale.

Musi, musi muthu a tshi thoma u fuwa zwifuwo u thoma nga u renga mafagi, mathenge a u vhulunga maḓi musi maḓi a tshi khou konḓa uri zwifuwo zwi kone u wana maḓi o kunaho ḓuvha liṅwe na liṅwe.

Vhulimi vhu vhuyedza kha ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri ri kono u lima ra rengisela mashopho mahulwane ano fana na vho Spar, Shoprite, na Pick n Pay zwa ita uri ikonomi i aluwe, ra kona u rengisela na mashango a nnḓa zwe ra zwi lima zwa ita uri ikonomi yashu i aluwe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwo khakhea nga maanḓa musi hu tshi tou ṋangiwa vhathu, zwine nda nga ita zwone ndi uri vhathu vha avhelwe magavhelo uya nga ha mushumo wavho hu sa khethiwi uri mini kana mini.

Ndi nga u ṱalutshedza uri a ri shume roṱhe uri ri kone u wana mbuyelo ya khwine i nonga dzitshelede kana uri ri fhedza ri tshi khou rengisa zwe ra zwi ṱavha.

Zwithu zwine vhaswa vha nga zwi guda ndi u dzhena kha internet vha sedza dzikhalaṅwaha dza uri a sa, sa maṱamaṱisi a ṱavhiwa nga tshifhinga tshifhio, nahone uri maṱamaṱisi avho a kukumuwe avhe mahulwane vha tea u shumisa mini, ndi zwezwo.

Kha vhupo vhune nda bva khaho ndi vhona uri vhathu vha a dzhiela nṱha kana u dzhiela nzhele u lima ngauri vhunzhi ha zwithu a ri tou zwi renga u fana na migayo ri to lima mavhele, mitambo ri tou lima, na miroho vhunzhi hayo a ri tou i renga ri tou ḓi limela.

Masiandaitwa o khatha kholomo ndi a, maṋanga ndi a uri kholomo dzi kone u ḓi tsireledza kha dzone dziṋe, dzi sa kone u ṱhavhana musi dzi tshi khou lwa, na u fhungudza uri a songo lapfhesa.

kha khalaṅwaha nṋa kholomo dzi tea u wana luthihi dzilafho, ri tshi bva kha khalaṅwaha iṅwe ri tshi ya kha iṅwe kholomo dzi tea u wana dzilafho uri dzi sa vhaisale.

Zwithu zwine zwa tea u dzhielwa nzhele ndi u tanzwiwa ha mitshelo, na u fhungudziwa ha ma ha miri maṱari kha miri uri mitshelo i ḓaho i teya u aṅwa futhi, u fana na dziṋombelo musi vhathu vha tshi khou, vha tshi khou dzi fula kana u dzi kaṋa vha tea u ṱhukhula matavhi uri dzi ḓaho dzi dovhe hafhu dzi aṅwe.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo vhu thivhelwa nga u hayeliwa, musi tshifhinga tsha hone tshi tshi swika hu teya u vha na u hayeliwa uri mishonga yoṱhe ya u hayeliwa i thivhele malwadze oṱhe o no nga magufha o no bva kha milenzhe.

Nga u nga u vhona hanga ndi soko vhona ungari a hu na miṅwaha i ne ya nga ri ri nga bvisa ngayo, i ne ya nga tou vha hone ya ra nga ri ri nga bvisa ngayo maṋanga a kholomo, tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe maṋanga a kholomo ri nga a bvisa arali o hulesa, ndi u vhona hanga.

U tou lima ri ḓi lime, zwoṱhe zwe ra vha ri tshi nga ita ndi u tou lima, ri ḓi limele zwiḽiwa zwashu, mavhele, na miroho uri musi ri tshi wana dzitshelede ri dzi vhee, ri dzi vhulunge, ri sa sokou tambisa tshelede nga u tou, nga u tou renga zwiḽiwa zwine ra nga kona u zwi shuma nga zwanḓa zwashu.

siani ḽa vhulimi gomelelo ndi nga mu ṱalutshedza nga nḓila ya uri dzi mvula dza vha dzi sa khou na shango ḽo oma riṋe sa vhalimi ri sa kone u zwala kana u ṱavha kana u gobela zwilimiwa zwashu nga uri mvula dzi sa khou na

Ee, ndi zwa ndeme uri khuhu dzi dzulela u vha na maḓi nga ngomu hokoni ngauri khuhu dzi shuma u pala zwiḽiwa fhedzi a dzi koni u pala maḓi, zwino arali ra dzi vhetshela maḓi nga ngomu hokoni zwi thusa uri dzi sa dzi sa ṋoke, kana dzi sa omelwe, dzi soko ḓivha zwori maḓi ri a wana kha.

Nda dzi ḓivha ndi wine tswuku ine ya itiwa nga nḓirivhe ntswu, na wine tshena nayo i itiwa nga nḓirivhe, na iṅwe yo no pfhi wine yo omaho, ndi dzone dzine nda dzi ḓivha.

Ri, nḓivho ine nda i ḓivha ya vhu ya vhulimi i re khou ḓi shumiswa na ṋamusi ndi ya uri ri lima ra shela mupfudze fhasi, ra shela manyoro, na mbeu uri zwithu zwashu zwi kone u aluwa zwo takala. U zwi, u vhulunga ri, ndi zwa ndeme u i vhulunga uri kha zwoṱhe zwine ra lima zwi anwe zwavhuḓi.

Vho rama, vhalimi vhoṱhe vha tea u tou shumisa manyoro, na u na u seiva dzithanga uri nga tshifhinga tshi tevhelaho vha sa tsha tou renga manyoro vha ḓi shumisele mipfhudze zwi fhungudza tshelede, na u andisa, no gonyisa mitengo ya zwi zwilimwa zwavho zwi thusa uri vha vhe na, na mbuyelo ya khwi.

Vho, vhalimi vhaṱuku vha mahayani vha shumisa dzinḓuhu dzine vha vha vho, vho dzi vheya miṅwaha kana tshifhinga tsho fhelelaho, vho ramabindu mahulwane vha shumisa nḓuhu ntswa, dzi vha zwo fhambana ngauri vho ramabindu vhaṱuku, vhalimi vhaṱuku vha mahayani vha shumisa dza kale dzine vha vha vho tou dzi vheya.

Tsha u thoma ndi nga vha ṱalutshedza uri vhulimi ndi ya ndeme ngauri musi ri tshi khou lima rengisela mashopo zwine zwa alusa ikonomi yashu, navho vha teya u lima uri vha kone u vhulunga dzitshelede nga u sa renga zwithu zwo nonga migayo na miroho, zwi a kona u vhulunga ikonomi yashu.

Zwa vhulimi zwi teya u, u thoma u funziwa kha murole wa grade ya fhasi tshikoloni, zwa vha na ḓuvha ḽa zwo zwine ḽa pembeleliwa u fana na maṅwe maḓuvha a tshi pembeleliwa kha calendar uri vha zwi vhone uri ndi zwa ndeme u vha tshipiḓa tsha vhulimi.

Maḓi a u fha zwifuwo ndi nga a vhulunga nga u renga mathennge mahulwane, na u renga mafagi uri maḓi a dzule a hone, musi gomelelo ḽi tshi thoma ndi vhe ndi na zwithu zwe nda vhulunga khazwo maḓi a u fha zwifuwo zwanga.

Ḓivhazwakale yo ri funza uri na muvhuso wa tshiṱalula vhunzhi ha vhathu vho dzhielwa mavu ane vho vha vha tshi ḓo vha vha, vha vho rabulasi mahulwane nga tshifhinga tsha zwino, mara zwo vha balela.

Ee, na vhalimi vha nga ita mushumo wa ndeme wa uri vha vha sa soko laṱa zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwo no tshikafhadza mupo, na u kuvhanganya zwithu zwo tshikafhadza mupo zwi vhe fhethu nthihi uri mupo washu u sa tshikafhale, na uri zwilimiwa zwavho zwi aluwe fhethu ho tsireledzea.

Ndi nga mu fha ngeletshedzo ya uri a sedze fhethu hune a ḓo vheya hone tshitumba tshawe uri mavu a hone o nona u swika gai, na khuhu dzine a ḓovha a khou dzi shumisa for makumba hawe, ndi nga mu vhudza uri a renge zwiḽiwa zwa hani uri khuhu dzawe dzi kone u ita makumba uri business yawe i bvelele.

Maḓi ri nga a vhulunga nga u renga mathennge ra shela maḓi nga ngomu kana ra shela maḓi zwigubuni, mafogisi na kha maravha ndo zwi nanga ngauri ndi zwithu zwa khwine zwine ra nga u shumisa zwone u shela maḓi uri a vhulungeye.

U gudisa u fana na vhathu vhane vho gudela ḓivha nga ha mavu na dzithanga dzi kho ṱavhiwaho uri dzi nga aluwa nga tshifhinga tshifhio ndi zwa nga maanḓa ndi zwa ndeme nga maanḓa uya u guda nga ha vhulimi musi muthu a tshi thoma u lima.

Maḓi a zwimela zwanga ndi nga vhulunga nga u to vhora maḓi a u bva fhasi kana nga u shumisa mathennge na u shumisa mafagi uri maḓi a dzule a hone ndi tea u dzulela u shela maḓi nga ngomu kha mathenga mafagi na zwigubu.

Maḓuvha a u ṱavha zwimela o fhambana ngauri hu na zwimela zwo no aluwa nga khalaṅwaha vha ri khalaṅwaha kana vha season ya vhuria na ya tshilimo na ya tshifhefho.

Musi ri tshi aluwa ho vha hu tshi pfhi vhulimi ndi ha vhathu vha tshinnani na zwino kha vhafumakadzi zwi kho ḓivha zwo dzula henefho ngauri kanzhisa zwithu zwa vhulimi zwo ḓalesa kha vhathu vha vhanna na vhaswa a si vhathu vhane vha vha na ndavha nazwo.

Zwithu zwine nda zwi takalela u zwi ṱavha ndi muroho wa mutshaini ndi muroho wa muxe, maṱamaṱisi na zwi strawberry kheroti na biṱiruṱi.

Zwi nkwama siani ḽa uri musi ndi tshi lima ndi lime ndo sedza uri vhathu vhane vha kho ḓo renga ndi vhafhio vhathu vhane vha ḓo swikelela mitengo ya nga ndi vhafhio na zwiṱavhiwa zwanga musi ndi tshi zwi renga ndi tea u sedza uri ndi zwa mutengo mungafhani uri ndi kone u vha na mbuyelo na nṋe sa mulimi.

Ri nga ṱuṱuwedza vhafumakadzi na vhaswa nga u vhaisa zwikoloni zwa vhulimi nga mahala hu vhe na dzi bassury kana dzi pfhufho dzine dza tou pfhi ndi dza vhafumakadzi vha vhalimi na uri vha tshi fhedza u dzhena zwikolo ri vha ṱoḓeliwe fhethu hune vha ḓo ri vha tshi lima vha isa hone mashopho ane vha nga isa kha ho zwilimwa zwavho zwi nga ṱuṱuwedza vhunzhi ha vhafumakadzi uri vha vhe na dzangalelo kha zwithu zwa vhulimi.

Dzi ḓorobo na vho ṋe ḓorobo vha nga ṱuṱuwedza vhalimi ngauri musi vha tshi fhedza u lima zwilima zwavho vha vha rengisela zwone mavhengeleni na mitengo yavho i sa vhe mitengo yo no ri ndi ya ḓoroboni.

Vhashumi vha vhukati u sa lingana miholo vhukati ha vhashumi bulasini zwi ita uri vhashumi vha shume vha na vengo ndi ngazwo vhashumi vha tshi shuma vha tshi gwalaba sa musi ri tshi khou shuma mushumo muthihi ḓuvha na ḓuvha ravha ri sa fholi miholo yo no fana zwi sia zwi tshi ita uri huvhe na migwalabo.

Sa izwi ritshi zwi ḓivha uri kilima iṅwe na iṅwe i na tshifhinga tsha hone tsha zwiṱavhwa ri nga si lavhelela uri nga nga vhuria ri ṱavhe miroho i tende zwiḽiwa zwi a shanduka ubva na .

Vhathu vha mahayani vha balelwa nga zwiṋamelo na nḓivho kana u dzhena kha dzi internet uri vha gude nga ha vhulimi kana u ya dziḓoroboni vha yo ṱangana na vhathu vhane ndi vhalimi.

U fana na mashophoni mashophoni vha ya kona u vha na maṱamaṱisi vhuponi ha mahayani hu si kilima ya hone dzi khavhishi mashophoni dza vha dzi kha mutengo wa nṱha ngauri a si tshifhinga tsha hone tsha u dzi lima mahayani.

Vhatholi vha nga fhungudza dzikhombo nga u vha vho panga dzi aḽumu dzine dza sedza murunzi wavho wa tshithu tshiṅwe na tshiṅwe uri arali vhashumi vha bulasini vho no shuma u gada zwipuka uri zwi sa ḽe zwilimwa ha vha na tshipuka ha vha na tshipuka tshi no dzhena masimuni vhusiku tshi vhone nga aḽamu i lile vha kone u bva husi vha siko dzula vha khou gada hu si na tshithu tshi kho iteaho.

Dzi thusa vhashumi vha tshifhinga nyana nga u vha fha experience uri vha vha vha khou guda mushumo une vha ḓo fhedza vha tshi kho shuma lwa tshoṱhe ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a thome nga mushumo wa tshifhinga nyana musi a tshi fhiwa mushonga wa mushumo wa tsha lwoṱhe.

Arali muthu a si na nḓivho kana pfhunzo ya zwa vhulimi zwi a konḓa kana ya zwa u shuma bulasini zwi a konḓa nga maanḓa uri muthu avhe na dzangalelo ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u ḓivhe kana u vhe na pfhunzo.

U fana na zwifhinga zwa dzi mvula zwifhinga zwa dzi mvula zwi a ṱuṱuwedza nga maanḓa u thithisea mishumo lunzhi lunzhi ngauri arali tshi tshifhinga tsha u ṱavha kana tsha u gobela vhathu vhanzhi vha a balelwa u gobela kana u ṱavha nga mulandu wa dzi mvula tshi ya thithisa lunzhi lunzhi.

Musi ndi tshi vha na mbekanyamushumo ndi puḽana ndi fanela u puḽana u ya nga ha khalaṅwaha uri i khalaṅwaha iyi ndi nga puḽana zwithu zwine zwanga mini.

Mushumi wa tshifhinganyana kha sekhithara ya vhulimi u ṱalusiwa ngauri avha a si na dzibammbiri dzoṱhe dzine vhalimi vha tshifhinga tshoṱhe vhavha nadzo ende mushumi wa tshifhinga nyana muholo wawe a u fani na muholo wa tshifhinga tshoṱhe zwi a kwama pfhanela dzawe ngauri u vha a kho shuma u fana na vhathu vhane vha vha kho shuma tsha lwoṱhe.

Ee vhuponi ha hashu ri a kona u ṱavha phonḓa phonḓa ri dzi ṱavha nga December nga tshifhinga tsha mirambo.

Maḓi a mvula ri a ka ra a shela nga ngomu mafogini vhuponi ha hashu u itela musi wa gomelelo ra shela na kha masambelo zwone zwi a ri thusa nga maanḓa ngauri tshiṅwe tshifhinga maḓi a ṱuwa for tshifhinga tshilapfhu ra balelwa na maḓi a u tou ṱamba.

Vho rama ramabindu kana vhatholi vha ṱuṱuwedza vhashumi vhavho nga u ḓisa vhathu vha zwibadela u ḓa uri vha vha funze nga ha mutakalo na u ḓi ṱhogomela musi vha tshi kho tshila vha ḓisa dzimobaiḽi kiḽiniki mabulasini havha na ḓuvhani ḽa topfhi ndi ḓuvha ḽa u tshekhiwa ndi ḓuvha ḽa u ṱoliwa.

Tshitshavhani tsha hashu musi hu na ṱhahalelo ya maḓi vhathu ri kho ḓi ya zwisimani u kana maḓi miḓini ya vhathu vho gwaho maḓi fhasi naho vha ya rengisa maḓi dzi five ḽitha nga vho ma five rand ri kho zama nga nḓila dzoṱhe uri ri bvise dzi tshelede sa tshitshavha ri vhe na maḓi ashu a community ane ha fheli.